Swi endla leswaku mabindzu lama hi va ka na wona tanihi maAfrika-Dzonga hi mikarhi yo yeliya ya ya ya mitlangu yeleyo yi hluvuka swinene hikuva maAfrika-Dzonga ya va na nkateko ya ku va va sungula mabindzu yo karhi lama ya nga ta va yi karhi yi sapota hi vanhu va matiko ya le handle so sweswo swi endla leswaku ikhonomi ya hina yi endla yi ya ehenhla swinene.

Swivuriso leswi ndzi swi rhandzaka or swivulavulelo leswi ndzi swi rhandzaka khale or va khale a va tshama na hina tanihi swivanani va hi hlamuseta switori swa vona swa khale ku ri vona loko va kula swilo swo karhi a va swi endlisa ku yini sweswo a swi endla leswaku ku va va va karhi va hi nyiketa or va hi hundzisela vutivi na tidyondzo ta vutomi na leswi hi fanekele hi ti khomisa xiswona ku ya emahlweni ku kondza leswaku hi kula hi ri vana va kahle ku fana na namuntlha hi nga kwala hi hlayisekile hi dyondzekile hi ri vana va kahle swi humelela eka ti cultural games ta ku fana na teto ndhavuko or mitlangu ya ndhavuko leyi a hi a va yi nyiketa or ku yi ku yi kombisa yona loko ha ha kula.

i xipano xa mitlangu ya bolo ya milenge ku nga Kaizer Chiefs laha va nga va hlangana na Orlando Pirates hi lembe ra twenty twenty-five eka tifayinali ta ta ta ta ta MTN tournament laha xipano xa Kaizer Chiefs xi nga wina ntsengo wo ringana ten million hikuva xi winile ti final ta mphikizano walowo.

Ni titwa ni tsakile swinene ngopfu hikuva sweswo swi endla leswaku na tiko ra hina ra Afrika-Dzonga eka matiko ma le handle va kota ku ri recognizer or ku ri tsundzuka hi ndlela yona yeleyo hikuva va karhi va swi tiva leswaku ri tshame ri teka khapu ya misava hinkwayo ya ya ya ya ya ya rugby Springboks.

Mitlangu ya ku fana na cricket, rugby, basketball volley ball i mitlangu leyi ngopfungopfu eka matikoxikaya ho ka hi nga yi tekeli enhlokweni or yo ka yi nga tlangiwi hi ku eswikolweni swo hambanahambana mitlangu yeleyo yi nga kota ku humesa maswikotelo ma vana va xikolo yi nga kota ku va yi karhi yi tumbuluxa vuswikoti bya vana va xikolo leswaku va kota ku kuma access yo va famba va ya va ya tlangela matiko ye le handle or va tlangela ti-team letikulukumba or swipano leswi kulukumba swa laha eAfrika-Dzonga.

I ntlangu wa chess ntlangu lowu vitaniwaka hi vito ra chess hi wona wu nga ta endla leswaku vanhu va titwa va wisisa miehleketo ya vona kahle hikuva a wu boheki ku tirhisa matimba ya wena ku va u karhi u nghenelela eka ntlangu wolowo ntsena wena wo tshama ehansi u hleketa ntsena u tirhisa vutivi bya wena ku va u karhi u tlanga ntlangu wolowo a swi need matimba, swi need-a u relax.

Munhu u fanekele a va na mitlangu leyi a yi tivaka leswaku leyiwani i mitlangu leyi loko i yi tirhisa yi nga n'wi endla leswaku a va na ku xuxa hi yona swi na nkoka swinene leswaku munhu a va na ntlangu lowu a nga ta kota ku xuxa hi wona a swi tiva leswaku loko a langutisile wona u ta va a karhi a xuxeka ende the siku ra yena ri tshama ri ri lerinene yo inkomu kasi a ti heli questions ta n'wina na? Mara vanhu va hosi phela se hi karhele no hleketa haha swi tivi ku hi ta hleketa hi ku yini .

mitlangu leyi eAfrika-Dzonga yo ka yi nga tlangiwiku ende yi tlangiwaka eka matiko ma le handle i mitlangu ya ku fana na tennis ball, volley ball or skate racing vanhu va matiko ya le Afrika-Dzonga a va vangi na vutivi bya vutlangi bya or a va vangi na ku kokeka rinoko hi mitlangu yoyeleyo hikuva ku nga ri mitlangu leyi yi nga tolovelekangiki eka Afrika-Dzonga.

Xivutiso xo sungula ndzi nga vutisa leswaku i yini nkoka lowu nga n'wi koka rinoko leswaku a nghenelela ntlangu wa ku tlanga cricket, xivutiso xa vumbirhi ndzi nga vutisa vunghozi bya ntlangu wa khirikhete swi na nghozi ku fika la kwini loko mi karhi mi tlanga khirikete and xivutiso xa vunharhu ni nga vutisa loko leswaku khirikhete yi hakela ku fikela kwini mali ya kona ya khirikete i mali leyi loko munhu o nghenelela a tlanga khirikete yi nga ta kota ku n'wi hanyisa evuton'wini na?

A ni tivi vatlangi va khirikhete hi ku khirikhete a hi ntlangu lowu ni wu landzelelaka swinene khirikhete a hi ntlangu lowu ni nga na rinoko eka wona ntlangu lowu ni nga na rinoko eka wona i ntlangu wa bolo ya milenge.

a ni swi tivi mina sweswi mara i think i vulavula ku Springbok or Amabokoboko disci for life na swin'wana na swin'wana swo tala ! khirikete a ni swi tivi a ni na mhaka na yona khirikhete yi na swihlawuhlawu swinene khirikete yi tlanga hi valungu na makula ma na xihlawuhlawu swinene ma na apartheid.

ku nghenelela ka timhaka ta vutlangi bya mitlangu leyi nga kona laha eAfrika-Dzonga swi nga n'wi endla leswaku a tivana na vanhu swinene hikuva loko va karhi va tlanga ende ngopfungopfu a chuza or ku khetha ntlangu lowu a wu kotaka swinene sweswo swi nga n'wi endla leswaku a va na advantage yo karhi ya ku va a karhi a tiva na or ku tolovelana hi vanhu va ku hambanahambana lava va nga ta n'wi pfuna ku n'wi yisa emahlweni hi ntlangu wa yena.

Ni tsakela mitlangu ya le handle hikuva yin'wanyana ya kona na swi kota no ku famba ni ya ni ya attend ni ya na ni ya yi langutisa ku fana na vo na loko ku va mitlangu ya bolo ya milenge laha ku tlangaka Orlando Pirates na Kaizer Chiefs leyi vitaniwaka ku ri i Soccer Soweto Duby so mitlangu ya le handle ha kota ku yin'wanyana hi ya hi la hi ya yi langutisa hi vona hi vona laha vatlangi va va ka va karhi va tlanga life emahlweni ka hina hi va langutisile.

mutlangi wa bolo ya milenge loyi ni n'wi fevhaku swinene i mutlangi loyi a nga tikuma a karhi a tlangela ti team ta ku fana na vo Polokwane City na vo Orlando Pirates Mamelodi Sundowns ku nga mutlangi loyi a vitaniwaka hi vito ra Teko Modise a nga tlangela na xikwadi xa Afrika-Dzonga hi lembe ra twenty ten laha a nga a karhi a tlangela world cup i mutlangi loyi a nga hatla a tshika bolo a ha ri ntsongo and a ha yi kota swinene and a ha ri fit na ku va a karhi a tlanga bolo kambe hi ku ya hi yena u hlamuseta leswaku u tshikile bolo a ha ri legend a ha hisa a ha ri na ma na na na khirawudi leyi a ya ha mufevha swinene leswaku sweswo swi ta n'wi endla leswaku a tshama a a ri legend.